Ithanda ukuphazamisa ke noko into okokubana sifune ukwazi konke okwenzekayo ebomini boosaziwayo bethu. Kuba kaloku ngapha koko kobu bomi sibaziyo babo bokusonwabisa, andiqinisekanga ubana kubalulekile into obana sazi benza ntoni ngeneno okanye ngapha koko.

Nanjengokuba iluxanduva lwam into okuba ndijonge iWi-Fi isebenza ngendlela efanayo endlini le endihlala kuyo, iyanyanzeleka ndiyixelile, ukutsho oko ndiyi ripotile kubantu ebebeyifakile bazokuyinyusa umgangatho wayo.

Ndiyayikhuthaza, ingakumbi umntu xa esengxakini ke lena into. Kuba ngenye ixesha kulungiselela ukhuseleko lwakhe, akakwazi ukuthi athethe okanye uzawuthi abhaqeke into okubana uyayithatha ifowuni uyayisebenzisa. Ngapha koko andivumelani nayo.

Into yophela kwedatha ungayisebenzisanga ayonwabisi nje konke konke. Bendingathanda into okokubana ungalinikwa elaa xesha belimisiwe ukuba idatha yakho mayiphele. Kungenzeka ixesha lidlule kodwa mayingapheli idatha ungayisebenzisanga yona ubhatale imali epheleleyo.

Kubalulekile ukuba neWi-Fi yoluntu yasimahla kwibhasi naseziteksini, ukulungiselela xa kukhona uphando umntu ekufuneka elenzile okanye kukhona izinto ekufuneka ezingenisile, submit ukutsho oko, azenze logama esalindile eziteksini okanye esendleleni ebheka kuloo ndawo abheka kuyo.

Kubalulekile ukufunda nokwazi ngeentlanga ngeentlanga apha elizweni ukuze sikwazi ukuhloniphana singajongelani phantsi, singanyhashani.

Ingangumbono omhle kakhulu kuba kuyakwazi ukuba uthi usestophini ufumaniseke into okobana kunento oyilibeleyo endlini kube kukhona abantu obashiya endlini, uyakwazi unxulumana nabo usestopini bakuzisele loo nto uyilibeleyo.

IWi-Fi ngelungiselelo le-router ithanda ukuphucuka kakhulu kuba kaloku incinanana, iyakwazi ungena ebhegini, iyakwazi ungena nasepokothweni. Uthi nje uhamba kube kungena imiyalezo ebalulekileyo efuna ukuba uyijonge okanye uyiphendule.

Kubalulekile into yokokubana kwithala lwencwadi kube khona umntu ozothi agade abafundi abo. Utitshala othile okanye umntu ojongene nethala elo lencwadi, i-librarian ukutsho oko, agade ucwangco, kube selucwangcweni. Kuba kaloku kwithala lwencwadi kulapho kufuneka kuthulekile.

Into yokuthenga idatha iyahlukumeza, ngakumbi kubantu abazisokolelayo. Umntu ayithenge idatha iphele phakathi engekayigqibi yonke loo nto ebecinga okanye enqwenela ukuyenza. Ngelinye ixesha awenze awugqibe umsebenzi lowo bekufanele uba uyawenza ngedatha leyo, ahlale iintsuku engayisebenzisi idatha kodwa yona idatha iphele apho bekufanele into okobana imlinde idatha ade afumane ixesha lokuba aphinde ayisebenzise kwakhona. Noko ithande ukungamkeleki into okokubana iphele idatha ungayisebenzisanga.

Ndicebisa izinto ezimbini, into yokobana uye kweligumbi lineWi-Fi usebenzele khona mntwanam. Kungenjalo, siyiripote kubafaki beWi-Fi le leyo bazokwazi ukuyiphuhlisa.

Ndingalinyusa inani labafundi bamaphephandaba ukuze abafundi bethu okanye uluntu lwethu luziqhelanise nokufunda. Nanjengoko ukufunda kuyinto engasahoyekanga kule mihla, abantu bakhetha ukubukela izinto izinto ezishicelelweyo, ii-video clips ukutsho oko.